Ee, ho jwalo, banka e check-a record ya mekitlane. E bohlokwa haholo ka hobane ba nyaka ho tseba hore ba ka re o fiwa tjhelete eo o e kopang overdraft facility ke tumellano eo banka e fang fanang ka yona hore o ka fuwa tjhelete e lekanang wa fetsa wa lebella credit record ya hao, wa lebella le boitshwaro ba account mesebetsi kapa mohlodi wa tjhelete o tsena le boholo ba overdraft eo e kopang.

Nka mo bontsha dikgetho tsa account tse tswalang tjhelete e phahameng bankeng tsa rona. Nka mmolella ka account ya peheletso e tjhelete e tswetseng ka nako e itseng ho lekana three, six, twelve kapa twenty four months ka mmolella le ka phokotso. Tjhelete ha e lokela ho hulwa pele nako e fela. Ha eba ho etsahala, ho kaba le kotlo ya ho ntsha tjhelete eo ka mmollela hape le ka notice deposit account le money market account ka mmotsa le ka high interest savings account hore ka mo ka di sebetsa jwang le hore yena o na le kgahleho Wi-Fi.

Ke le mosebetsi wa banka, ke tla hlalosa ka bonolo ka botlalo hore na moreki a ka fumana tjhelete ya hae ya grant e sa ye bankeng kapa ATM-ong ka mokgwa o motjha oo a ka kgonang ho e fumana kantle le ho ema ema. A ka fumana tjhelete ya hae ka mohala eo e bitswang hore ke cell phone banking ka ho ngodisa nomoro ya hae ya mohala account-ong ya hae ya banka a busa a sebedisa ho hula tjhelete late ya hae ka ntle le ATM e bitswang hore ke cardless withdrawal le yona a ka ingodisa sella thekeng sa hae.

Dumela nna ke le Mahume Sekae, ke lebohela ka ho batla tshireletso, haholoholo ka ha mosebetsi wa hao o kotsi. Kajeno ke batla ho bontsha ka mo disability cover e ka o thusang ka teng, haeba ho ka etsahala hore o lemale kapa o hlahelwe ke se seng se kotsi. Disability cover e ka o thusa ka dilo tse ding tse ding. E re ke o hlalosetse ka tsela e disability cover ke cover ho tshwana le insurance e lefang tjhelete e itseng. Haeba o ka lemala kapa wa fumana kotsi, wa e hloka ka lebaka la hore na o ka etsahala o fumane kotsi. Haeba o ka lemala ka tsela e sa feleng kapa nako e telele, o tla lefa tjhelete ya hao mme wa kgona ho iphedisa ha bonolo.

Ke be ke kgalla hore nka be ke investment stokvel hobane e ka etsa hore tjhelete e holele haholo, e tka fetola mokgwa wa ho aha generational wealth for bana ba ka ba e leng hore e ka tla ba thusa ka le leng la matsati teng e tswalwa le tjhelete ka be ke dirile hape le tjhelete e arolelwana ka nako e bitswang hore ke savings stokvel. Ke ya e rata ka lebaka la hore ke batla ho boloka tjhelete empa ke hloka discipline le hore nka kgona ho beha bonyane ba hona jwang. Tsona di thusha, e fela di nyaka motho a nang le discipline ya hore nka kgona hore dira se ka nako.

Ke ne ke tla mo hlalosetsa ka bonolo hore monehelo e itseng eo a ka e etsang kgwedi le kgwedi, e ka mo thusa ho fokotsa lekgetho la hae ho SARS ka tsela e molaong ebile a tshireletsehileng. Menehelo e ka fokotsang lekgetho ekaba monehelo ya retirement annuity, seo ke puseletso eo motho a ka etsang bakeng sa ho itukisetsa pension, mohlala haeba a fumana twenty thousand ka kgwedi, mme yena o kenya two thousand ho SARS e tla balwa kgetho ya eighteen thousand feela mme seo se ka mo thusa hobane e ka mo eletsa hore a qale ka ho kenya bonyane monehelo e nyane ho ile ho etsa menehelo ya setjhaba hobane e tlo bua ha bedi.